U vutisa ku ri hi tini tindlela leti a ti endlaka ku va a tilulamisela eka ku haha mpfhuka wo leha naswona hi wihi mpfhuka lowu a nga tshama a wu haha wa ku va wu lehile swinene naswona hi swihi swiphiqo leswi a nga hlanganaka na swona leswi a tidyondzisaka ku va a swi a swi papalata loko a lava ku ta teka mpfhuka riendzo ra mpfhuka wo leha.

A ni ta ya ehenhla ka mati ni jikajika na lwandle hi ku hambanahambana ka masayiti ya rona i ndhawu leyi i kumaka ku laha ndzi tshamaka kona ni teka riendzo ri kulukumba loko no tikuma ni lave ku ya a lwandle so loko no va ni ri karhi ndzi ri famba ehenhla hi xihahampfuka na ku twi na ku twisisa ku ni ta va ku ri mhaka yin'wana yi nga ta ndzi tsakisa swinene.

Swa vuyerisa hi timhaka ta mitirho vanhu va ta kuma mitirho naswona loko va kuma mitirho va ta kota ku va na rihanyo lerinene swin'wani swi ta endla timhaka ta ku na vanhu vo xavisa swo xavisa swa swakudya na swin'wana swa ku koka mahlo ka vanhu va ku va famba va vona matiko va ta vuyeriwa hikuva va ta va na chance ya ku xavisela van'wamapfhumba na va na ti-tourist loko va karhi va ta etikweni rolero va karhi va ta kwalano so swi ta endla swinene ku swi tlakusa na ikhonomi ya tiko ra ka hina na ku endla timhaka ta ku swi endla yin'wana mitirho swi attract-a swin'wana swa tikhampani to kota ku ta ta endla yin'wana yi mitirho.

A ni ta vutisa leswaku va swi endlisa ku yini loko vo tikuma va na xiphiqo xa ku va na mukhandziyi wo ka a nga tipfukanga kahle emirini maybe a tikuma a karhi a vabya hi nkarhi wa swihahampfhuka hi ku va swi endlisa ku yini hikuva a ku na xibedhlele endzeni ka xihahampfhuka. Xa vumbirhi xivutiso i ku loko a ku ri na munhu a nga khandziya a fika a susa tinyimpi or wa endzeni ka swihahampfhuka hikuva a ku na ku ku na police station va swi endlisa ku yini kumbe a swi khomisa ku yini xin'wana i ku loko vo tikuma va karhi va fambe na munhu wa ku va a twa swipyopyi swo tanihi mabyalwa va n'wi kumisa ku yini or va endlisa ku yini hi munhu yaloye na munhu wo rhandza pongo.

Ni ze ni vona nkateko kona ka tsakisa loko swi ta swi ta phatsama swi chicha vanhu na loko swi suka swi famba swi haha swi ya ndhawini yo karhi laha swi vaka swi ya koho swihahampfhuka swa tsakisa swinene i swa nyanyula swi endla ku na wena i tikuma i navela ku loko ku ri ku wena i nga fikelelangi maybe n'wana or vana va wena va tikuma va na un'wana loyi a nga va ka a tirha kwalano swa tsakisa swinene swi endlaku na loko wo va i yini i tsakela ku tlhela u vuyela.

Swi famba hi nkarhi so loko ba nkarhi swi karhi swi nga fikangi swi endlaku laha xi nga languteriwa ku va xi ta xi ta fika kona swi vhela swi disturb-a mafambelo ya swilo because nkarhi wolowo ku vhela ku onhaka swi fana na timovha swi na nkarhi lowu swi fambaka hi wona swi na nkarhi lowu swi fikaka hi wona so siku hinkwaro vhela ri vhela ri onhakile hikuva na leswin'wana swi nga expect-iwa or swi nga languteriwa ku swi ta suka endzhaku ka swona swi vhela swi va swi distrurb-ekile naswona na le ka sayiti ra mabindzu ku va na ku tika hi ndlela yaleyo.

U tikuma u ri na swilo swo tanihi phone kumbe laptop ya wena u va u karhi u tivonela series kumbe tifilimu or u karhi u tilangela music i veke na leswa le tindleveni swa ti-earphone swi ta swi ta kota ku va swi ku pfuna swinene hikuva riendzo ri lehile so loko u ri na xo hungasa hi xihoxo tanihi phone xi nga munghana nkulukumba ka munhu xi nga ku pfuna swinene.

N'wini wa ndhawu leyi ku dyeriwaka yona swi vuyisela hikuva ku nghena mali ivi a karhi a endla mali swinene hikuva vanhu lava taka i vanhu va ku hambanahambana and va karhi va xava va karhi va hundza na loko va fika va swi hleketa ku va a teka mayendzo yo leha so va fanele va kuma something swo hundza va famba va xa va dya swona eka xihahampfhuka. Ka vafambi va swihahampfuka va vuyeriwa hi ku loko nomu u karhi wu hungasa hi swakudya na riendzo ku leha ngopfu a wu ri twi so n'wini wa rivala swi endla leswaku va ku ri na vanhu va ku tala va va ku va ta khandziya swihahampfhuka laha swi n'wi vuyerisaka swinene a hi languti loko tikuma ku nga ri na vanhu swihahampfhuka swi famba swi ri wexe ku ta va ku ri ku luza ku kulukumba swinene ngopfu.

Endhawini ya ka hina vukorhokeri byi le hansi swinene hikuva mabazi a ma hlayisi nkarhi leyi loko vo kota ku dyondza timhaka ta ku hlayisa nkarhi va kota ku famba hi nkarhi ku fana na swilo swo tanihi switimela swi tifambelaka hi nkarhi vukorhokeri bya koho a byi ta nyawulanyana kambe ka nkarhi wa sweswi byi khomisa tingana hikuva u nga tikuma u yimile a bus stop ku ringana awara hinkwayo bazi ri nga ri ku ngheneni ku ri ku nkarhi wu va tsarile ku hi nkarhi wo karhi ri fanele ri nghena so hayi swi khomisa tingana swinene.

I ku hlayisa nkarhi i ku hlayisa nkarhi loko wo kota ku hlayisa nkarhi then hayi va ta va kahle ngopfu na ku mabazi ya kona ya fanele ya va ya hanyile ku nga vi leswaku munhu a khandziya bazi ri fika endleleni ri fika rifa ri nga ha fambi hikuva vanhu va tirhisa swilo swo tanihi mabazi ku ya emitirhweni so munhu u langutele ku a fika hi nkarhi na kusuka a swi tiva ku u suka hi nkarhi so lexi dlayaku van'wamabazi i timhaka ta ku va va nga swi koti ku hlayisa nkarhi.

A vana swi va khomi kahle a swi va khomi kahle hi ku loko wo va u tikuma u ya entirhweni mikarhi ya ku tala yi tirhisa hi vanhu va ku ya entirhweni u tikuma u fanele u ya ntirhweni hi rona and then ri nga fiki ku va ri siye hi nkarhi or tsutsuma endzhaku ka nkarhi then swi nge tsakisi swi twa ku vava swinene hikuva u ta tikuma u lete ku fika entirhweni hi mhaka ya rona so a swi tsakisi swi nge vi kahle ngopfu a swi hi khomi kahle.

Muthori wa mina ni nga n'wi kombisa leswaku ni kombela ku khomeriwa hikuva ndzi fike endzhaku ka nkarhi hikuva bazi leri ndzi fambaka hi rona rive ri tsutsuma endzhaku ka nkarhi so a ni nga ri na mali yin'wanyani hikuva ni xava tag-e ya vhiki or ya n'hweti leyi ni yi tirhisaka so swi ve swi endla leswaku ni yimela leri nga ta za ri ta ri ta fika endzhaku ka nkarhi munhu xi kulukumba i ku n'wi kombisa u n'wi byela hi ntiyiso wa swi tiva ku loko u ta entirhweni it's either u tirhisa xilo xo tanihi xitimela kumbe bazi or taxi mode wa transport leyi hi yi tirhisaka wu na ku nkarhi wun'wani wu pfa wu e hluleka hi nkarhi.

Yona a ni nge vuli ku ya vava ko va ku a ni ri mixo ku va ku ri nkarhi lowu u kumaka a wu fane va etlela ku fana na loko va i ri off i va etlela so a swi nandziki kambe i fane u pfuka u ya phanda na yehe muchayeri a swi nge n'wi oloveli kambe u va a ri entirhweni i fanele a ti dyondzisa ku hi nkarhi wo karhi ni fanele ni pfuka hi za a endla swilo swa ku hi set-a swo tanihi alarm ku kota ku pfuka nampundzu hi taya ntirhweni swo a swi olovi swa vava mara hi ta ku yini i fanele pfuka i ya tirha.

va tsakisi ku ta va leswi nga ta va khunguvanyisa kambe hi ku va lava ku ta tirhisa swilo swo tanihi mabazi ku va va ya ntirhweni va ta yisa mahlweni va xava mathikithi va famba va ya emitirhweni kambe a swi nge va tsakisi swi ta va vava swinene hikuva loko mali yi karhi yi tlakuka swi le ku va disturb-eni esayitini rin'wana ra xikhwama xa vona.

Swi nga ni vava swinene na ndyangu wa mina swi nga va vava swinene hikuva loko mo lava ku ta languta timali leti hi ti holaka emintirhweni loko vanhu va karhi va tirha va hola timali leti u kuma na ku ti fika ti nga ti nga vi ti tarile naswona va hanya hi budget so loko va tlakusa hi xitshuketa n'hweti yi nga se ze yi hela swi vula swa ku manjhe i fanele i phanda mali yin'wani ya ku tlula leyi a wu budget-e yona i ta tikuma i nghene na le ka vamachonisi i endla swikweleti leswi a va ka va nga ti yimiselanga so loko ku ri ku va tlakusa a va tlakusi va humesa information in advance va kombisa ku hi n'hweti ku fana na sweswiwani hi nga ku ya ku heleni ka n'hweti ya ya August already vanhu va planning ku ri ni ya tirhisa mali ya so n'hweti leyi taka so lexi a va nga ta xi endla a vo fane va endla timhaka ta ku va tsala ku maybe mahelo ya n'hweti ya October ha tlakusa munhu wa swi tiva swa ku kwalano u na tin'hweti timbirhi ku nga se za ku tlakusiwa u ta kota ku lunghisa swilo swa yena kahle.

Gonya ka ma ka petiroli na diesel mafurha hi swona swi endlaka leswaku na vona va va va vini va mabazi kumbe lava va mabazi va tlakusa tihakelo lexi hi hluphaku xin'wana inflation loko inflation yo ze yi gonya kumbe tihakelo to za ti gonya laha tikweni swi fika swi tikisa ka swilo hinkwaswo swi gonyisa mafurha loko mafurha ya gonya na ti-service na swin'wana leswi lavekaka ku va mabazi ya karhi ya tirha swi endla leswaku na vo va gonyisa tihakelo.

a va le ku swi kumeni ende a swi tsakisi nakatsongo emabazini na le mathekisi hi hakela mali yo fana na vona vadyuhari a va le ku kumeni ka ku hunguteriwa ko va ntsena vana va xikolo emathekisini i kuma na ku va hunguteriwa kambe vadyuhari ko tanihi le mabazini na voho vana va xikolo kutani hi le mabazini a va na price ya le hansi.

Ina ni nga swi kota ku va ni va pfuna hikuva i mutswari naswona loko munhu a za a va nkulukumba wa swi lava ku pfuniwa hi hina na hina nkarhi wun'wani ra masiku hi ta kula hi ta lava ku pfuna hi vatukulu kumbe hi vana lava nga vatsongo eka hina so hi mbilu leyi baseke ni nga va pfuna.

Mali leyi vadyuhari va yi kumaka i yitsongo naswona vutihlamuleri bya koho byi hlayini so loko a vo va hungutela a swi ta va pfuna swinene a va ha ri vanhu lava pfukaka va ya ku tirheni ku fana na hina hi nga vantshwa va kota ku va na mali ya ku tala a va afford ko va ku xiyimo hi xona xi va fositelaka ku va va tikuma va karhi va tirhisa e mabazi yalamo or va karhi va ya le na le kambe loko a swo va swi nga ri tano a va ta va va lo titshamela kaya so ni vona swi fanerile leswaku tanihi vadyuhari lava nga lwela ntshunxeko wa tiko ra hina va hakela e ntsengo wa le hansi.

Ri va na mali yo karhi leyi va ka yi pimanisiwile naswona ri va na ku hungutiwa kumbe discount leyi va ka yi ri kona so loko i va i tirhisa roho wena n'wini na wena n'wini ra ku olovisela hi ndlela ya ku wa swi tiva leswaku hi n'hweti ni humesa maybe five hundred or one thousand swi ya hi ku i ya kwini hi ku va pima na swona va pima hi distance loko ku ri ku distance ya wena yi fika ka ndhawu ya so or mpfhuka wa wena wu fika ka ndhawu ya so na mali ya wena ta fika ka ndhawu so yi nge fani na munhu loyi a hakelaka mali ya mpfhuka wa le mahlweni ka wena so loko u nga ri na rona i kuma na ku u tirhisa mali njhe cash i kuma na ku i hakela e single trap single trip a yi pimiwi i nga kuma ku loko vo ku byela ku single trip i thirty rand kumbe fifty rhandi u tikuma u hakele fifty rand mara i karhi i nga yi kule so sweswo swi va swi nga vi right esayitini ra wena.

Smart card i makhadi lawa ka mabazi i makhadi lawa ya nyikiwaka vatirhi vakhandziyi va mabazi kutani va kota ku chela mali eka wona ya va pfumelela ku va va tap-a hi wona n'hweti na n'hweti kumbe nkarhi wun'wani na wun'wani loko va lava ku va va karhi va tirhisa bazi kwalano va pima mpfhuka va ku byela ku alright mpfhuka wa wena u famba mpfhuka wa so ti-kilomitara to karhi kutani kwalano va ku nyika masiku or ti-trip-i va ku byela ku i nga khandziya ti-trip to tani hi ten or hi twenty wa tona lero loko wo khandziya namuntlha u famba i trip yin'we ya suka u vuya mundzuku u tlhela u vuya loko u chayisa i va i khandziye ti-trip timbirhi loko ku ri a va ku nyike ten u salela hi eight u karhi u lo xava fifty rhandi so swa ku olovisela than ku u ta humesa thirty rhandi ya trip yin'we i tlhela i la yin'wana loko i vuya so hayi hi na ku pfumelela leswaku swa olovisa ku tirhisa ti-smart cards.

Swo tlakuseriwa lembe na lembe a swi tshamisekanga na loko ku ri ku vo tlakusa va fanele va va va na pulani or nkunguhato va na va khoma va mabazi ku yi tenga ku va nga yi endlisa ku yini loko va hlaya va tlakusa leswaku a nga ta va a yi tlakusile yi ta va last-a mirini malembe manharhu or ya ntlhanu or mune or mambirhi ku nga vi swa lembe rin'wana na rin'wana ende va fanele va vulavula na vakhandziyi va mabazi ka ha ri na nkarhi va va byela ku hi ta na ku tlakusa mali hi n'hweti ya so hi nkarhi wa so naswona ntlakuso lowu wa hina wu ta va ntlakuso lowu nga ta famba for nkarhi wo leha so so ya swi kota ku swi va right na loko ri ku va tlakusa swa lembe na lembe a va wu tlakusi hi ntsengo lowuntsanana naswona varhangeri va vulavula na vakhandziyi.

Swi hi kambirhi ka ku va vana va ti endlela swi le ku va pfuneni kumbe i dyondzo or i ndlela ya dyondzo naswoho swi va swi leswi vana va swi endlaka va karhi va swi tsakela ende loko va swi endla va swi endli va ri wexe ku va ku ri na mudyondzisi or va ri vambirhi vadyondzisi lava vo ka va ri na vana loko va karhi va endla sweswo va va byela ku sweswiwani mi nga pfala vadyondzisi va rhanga va observer va languta okay ku basile va va byela ku pfalani then va pfala va hundza loko va heta va bye ku pfulani then va pfula va hundza so hi yin'wani ndlela yaleyo ni vona swi va swi ri kahle so ndlela ya vumbirhi yi nga va ka ku loko vo thola lavakulu naswona swi nga va right hi ku va ta va pfuna ka mhaka ya mintirho more especially ka lava nga ri ku tirheni mara va hakela hi mani kambe loko mfumo wa hina wo swi tsakela wu swi implement-a ku thola lavakulu lava va nga swi endlaka then swi nga olova mara mhaka i ku swilo leswiwani a swi teki nkarhi nkarhi wun'wani a swi teki na awara i swilo swa timinete vana va swi endlaka or one hour after kwalano vana hinkwavo va ri xikolweni so na loko u lava ku thola munhu un'we thola ku a ta tirha awara yin'we u ya n'wi hakela mali muni.

Xa ku xi endla i ku fonela maphorisa ni report-a emaphoriseni ka nandzu walowo wa ku wu wu ni endlakarile ni pfula nandzu exiphoriseni hi ku ku yiveriwa i nandzu ende loko khamba ri fikile ri fika ri ku yivela a ku na lexi nga ta xi endla xo n'wi landza i ku wa n'wi lwisa hi ku a nga ku vavisa a nge tivi leswaku i khome yini van'wani va famba na mikwana van'wani va famba na xibalesa so xo xi endla ku ya emaphoriseni u ya report-a nandzu.

Mbala mpahla leyi nga na muhlovo lowu van'wani va na ku mbala ti-reflector jacket so swi lava imbala xilo lexi va va lava dirayivhaku va movha na loko va ku ri madyambu va kota ku loko va ku torch-a va ku vona yin'wani magondzo va endle tindhawu va endle tindhawu ta ku vanhu va kota ku famba ka toho leyi la ku nga tindhawu ta ti-pedestrian ku va ti famba kona vanhu va kota ku famba koho so loko ndhawu yo tanihi yaleyo yi nga ri kona ku kuma na ku i patu lera ku i fane i famba kusuhi na patu laha vanhu va timovha va fambaka kona mbala mpahla leyi vonakalaka leswaku u nga ti kumi u chayisiwile.

Eka mabazi lawani ni nga tirhisa lera Buscor lera Buscor i bazi ra ku chipa swinene so loko ni languta timhaka ta ku la ta budget kumbe ku saver mali exikhwameni hi rona ra ku chipa ra Intercape ra durha because ri tsutsumisa timhaka ta khamfati ri tsutsumisa timhaka ta Wi-Fi ku ri na Wi-Fi ri tlhela ri va na security endzeni ka rona ende ri high class khamfati yi le xiyimo xa le henhla swinene na timhaka ta ku sweswiya ku na ti-Wi-Fi kun'wana u ku ma ti ri na thoyilete ne le ndzeni ka tona so loko u lava ku ya hi sweswo swi lava munhu loyi a nga ta hakela mali ya le henhla mali ra Biscor ri le malini ya le hansi swinene then ra Myboet ri nghena xikarhi ka tona timbirhi ri le xikarhi hi ku durha so ni nga ni nga landza lera ra le ra Myboet ra le xikarhi hi ku durha so ni nga landza lera Biscor and ende ra Biscor ri xapu hi ku mali ya kona yi le hansi.